Nka mo kopa hore a mphe kgwedi or tsona dikgwedi di le pedi or ke kgone hore ke kopanye tjhelete ya hae, ke mo fe yona . E ba nka kopa o mong wa lelapa a mphe tjhelete, ke kgone ho patala yena mashonisa oo hobane ha nkare a mphe kgwedi tse pedi kapa e le nngwe, o tlo phamisa tjhelete e re dumellaneng ka yona . E ke bonang e nepahetse kore ke kope o mo wa lelapa, a mphe tjhelete ke patale mashonisa.

Eya, ke ntho e hlokahalang hobane dikotsi di ya etsahala . Dikotsi di etsahala ka mehla le matsatsi . Ho betere hore o patale insurance hobane diphoso di etsahala ka mehla le matsatsi . O ka etsahala ke ketsahalo e mpe hona hona tjena. Mme o bo sena hore o ka qala hape fatshe. So, molemo wa hore insurance e be teng ke hore ha hona le ketso e mpe e etsahetseng ho wena. Ba kgone ho thusa, mme bophelo bao bo tswelle pele bo be bobebe.

Ntho e ke bonang e le betere ko hore difounu tsa tsa hona jwale jwale di bohlale haholo . Nthwe nka e etsa ke hore nka boloka account ya ka ka block-a le card. Mme ka morao ka founela bank-a ka ba bolella hore tjhelete ya ka e ATM-eng . Mme ha ke qeta be ke ya, plek-eng eo ya bank-a. Ba mpulele card ya ka mme ba nketsetse card e nngwe hape.

Nka founela bank-a, ka kopa thuso ho botsa hore nka kgona ho etsetsa mme wa ka ntho e ntle e ke batlang ho mo etsetsa yona na. Le hape hore ho ka kgonahala hore ke etse hobane bothata di-bank-a tsa hona tjena di sebetsa ka nthwe e e e nka e buang ka senyesemane e leng credit score. Ha credit score ya ka e dumela hore ke etse ntho eo, nka kgona ho e etsa. Ha e sa dumele, nke se kgone e etsa le bona e le batho ba bank-a, ba ke se kgone ho nthusa.

Ha e le jwalo nke nka jwetsa motswalle wa ka hore a romele nkgono wa hae, tjhelete e le hore ka senyesemane e bitsa e-walate. Hore nkgono wa hae a tsamaye feela ka ka molaetsa oo ao thotseng le PIN ya teng hore a ye shop-ong e haufi mahaheng tje ka Shoprite, Spar, jwalo jwalo. Hore a ye di-till-ing a fihle a ba bontshe molaetsa, ba kenye PIN eo mme a kgone ho thola tjhelete.

Haebe debit card ya ka e expire-ile mme ke batla ho ntsha tjhelete ka potlako ke tlo etsa ntho e bitswang cash send . Hobane nke se kgone ho ntsha tjhelete ka debit card e expire-ileng mme ho tla ho tlo tlametse ke etse cash send. Hore ha ke fihla ATM-eng, ke se ke ka sebedisa card ya ka. Ke sebedise ntho e bitswang cardless. Ke kenye feela nomoro hore ke kgone ho thola tjhelete ya ka ka potlako.

Ha re batla ho boloka tjhelete mmoho, nke nka ba bolela hore re bule , e leng yona card ya bank-a, e e leng horeng e tlo e tlo tsebuwa ke hore ho rona kaofela hore tjhelete e nngwe le e nngwe re kenyang ka kgwedi ke bokae. Hore re kgone ho bolaka tjhelete moo. Mme le hape ha re batla ho e sebedisa, be re tseba hore kaofela re na le bokae. Re ye bank-eng, re ntshe mme re keteke, re etse le ntho tse re batla ho di etsa ka yona tjhelete eo.